Diaparo tsa tse ke di aparang ka mehla yohle. Ke tse ke di bonang ho dibini tse ngata. Tse ke ileng ka hola ke di bona, ha ntse ke hola. Jwale ka matsatsi ohle, ke ye ke rapele hore diaparo tse ke iphumanang ke diapara. E be tsa dibini tse tummeng, tse ileng tsa ba le phihlello kapa lerato la lekeishene, kapo tulo e ba dulang ho yona. Kannete ke bona le batho ba batjha matsatsing anana, ba na le lerato la ho apara diaparo tseo di ileng tsa aparwa ke dibini tse kgolo tse tummeng makeisheneng a haufi le bona.

Taba ya pele, mokhukhu o no sa etsetswa hore motho a tsebe ho dula ka hare ho ona. O no utsweditswe diphahlo tse bewang tsa nakwana. Mokhukhu ka nako ya ho tjhesa o tjhesa haholo. Mokhukhu hape ka nako ya ho hatsela, o hatsela haholo. Ebile o etsa hore o seka fumana moya o lekaneng le ona mofuthu o lekaneng wa hore motho a phele ka hare ho yona. Ka hoo, ha ke tlile le mokhukhu e le bophelo bo nepahetseng ba ho phela ka hare ho ona. Ntle le maemo hore ao qobella ho phela ka hare ho ona.

Taba ya pele, e le hlokwa ke nama. Nama ke yona sesosa kapa yona moralo wa o motle la lenyalo. Hobane ho hlabilwa ho ketekwe ha ho tshwane. Taba ya bobe e be ba dikgurunti le dimela. Ka phehela, nka pheha mokopu, ka pheha spinach, ka pheha di , ka pheha le dihwete. tsa ka di ke tla tswela ka senomaphodi tsa batho ba .

Ka mehla yohle, malome ke kgaitsedi ya mme. Yena ke ena a kgonang hore a lokise ditaba ka tlung. A emele lelapa ka ho fihlisa, a kgone ho hlalosa hore mme o tswa kae. Ba tsebane jwang, le le habo bona e ne le ho kae. Rangwane o tshwana feela le ha e le ntate wa ka e mong. O hlahisa ebile o tseba ditaba tsa ka ha heso, hantle-ntle me ke hlahetseng teng, ha bo ntate mme ke tswalang. Ke tsona kgeo, ebile ba ditaba tseo ba di bapalang ka hara malapa.

Mohlang ke bang le ngwana. Nka mo reha lebitso la Realeboha. Hobane ke teboho e kgolo, hore ngwanenwana o fihlile. Ha a kaba le lefahla la hae, ke tla mo reha Teboho. Hobane ke teboho e ntle e re fumaneng le kgaitsedi ya hae Realeboha.

Toropo e na le menyetla e mengata haholo. Hore e ka o fa dibaka tse fapaneng, ho fumaneng mosebetsi. Le hona ba dula ba batla batho ba ka nnang ba thusetsa mona le mane ha nakwana. Ha e ba mosebetsi o ka bang wa kamehla, o so ka ba o hlaha. Jwale taba ya ho dula ka hara ditoropo ho bohlokwa haholo. Empa tsela ya ho iphedisa, o ka kgona ho nka mosebetsi mosebetsinyana lehae seo wa botlalo mona le mane. Ho sa tshwaneng le mahaeng. Mahaeng ha se hangata ho tla hlahang mabenkele kapa tsona ditulo tse ba dulang ba nka batho ba ka kgonang ho sebetsa.

Matsatsing ana a jwale mephato le yona mesuwe e tshwarang mephato, haesale batho ba tshepahalang. Ebile haesale batho a hlomphehang ka hara setjhaba. O fumana motho a nka mophato hore a lo hlekefetsa bana ba batho. Ka ho fitisisa a lo ba retla, a ba etse lehaekaba ke eng tse sa lokang tse re sa ditlwaehelang. Jwale matsatsing anana, jwale ho boima haholo ebile ho thata. Ho re mephatong mona, motho a tlohe kapo ngwana a tlohe e le le qai, a felle e be le koloane, a ntsa itekanetse a le hantle ka hlohong. Ka tlasa mabaka a hore masu mesuwe e sale e tshwara mephatong ha e sa leyo.